Angibathandi abashayeli ebafana njengobaba uNdlovu. Angizwani kwasanabo nje nhlobo. Ngoba umuntu ohamba acabana nabantu endleleni, ahamba aqabana nabanye abashayeli endleleni lokho kuyenza ukuthi a-cause-e ama-accident ezindleleni. Kugcine kuba khona ama-accident ngenxa yakhe ngoba manje akasafokhasi ekushayeleni. Ufokhasa nasecabaneni nabantu. So, abantu abafana njengobaba uNdlovu angizwani nabo bayangicasula ngoba ingozi zemigwaco manje, isibalo sengozi zemigwaco sikhuphukile ngenca yabo abantu abafana njengobaba uNdlovu. Abantu abafana njengobaba uNdlovu kumele bahlale emakhaya bayeke ukushayela emgacweni nasematekisini ngoba bafaka iy'mpilo zabantu nezamaphasenja engcupheni.

Weshayeli ngithe ngiyehla esitobhini sewudlulile esitobhini and ngimemezile ngakucela ngathi ngicela ukuyehla esitobhini. Sewundlulile esitobhini ngicela ubuyele emuva ngoba ngiphethe imithwalo angeke ngikhone ukuhlika la ekudeni, ngihamba ngiyi-one akunabantwana abazongiphathisa. Ngicela ubuyele emuva kancane mshayeli ungihlise la engithe ngicela ukuyehla khona, noma umise le tekisi ngiyehle. Kodwa bengicela ukuthi ngicela ubuyele emuva la engithe ngicela ukuhlika khona ngoba ngibhatale imali ephelele. Bengicela ukuhlika la engithe ngihlika khona ngoba ngimemezile kodwa udlalisa umsakazo phezulu yiko ungangizwanga. Bengicela ukuyehla, or ngicela ungibuyisele la engithe ngicela ungihlise khona.

Angeke ngiphatheke kakhulu ngizodumala emoyeni ngokuba imoto izabe ilimele and i-pothole iyakwazi ukukwenza ukuba u-cause-e ingozi endleleni. Ngoba unokuthi uyalibalekela ungene enkomeni or utshayise umuntu. So, ngizophatheka kabi kakhulu kodwa ngizohamba ngiye emsebenzini, mangibuya ngifune abantu la esihlala ngakhona sizame ukufuna umhlabathi siwavale lama-pothole. Bese sibhale, sifonela abantu bakwa-Road Emergency Service ukuba sicela bazosivalela i-pothole, sisayine ne-petition ngoba kuzabe sikhale sonke siwumphakathi. Sibacele ukuthi sicela basilekelele bazame ukusisiza ngama-potholes ngoba ayinkinga yomphakathi wonke.

Yebo, kunjalo. Inkinga ebheke, wonke umuntu inkinga abhekane nayo leyo and abanikazi bomshwalense akusiyibo akusiyibo ekumele balungise iy'nkinga zemigwaqo kodwa uhulumeni esibhekane naye. Kodwa nabo abantu bama-insurance mabathi bayawulungisa umgwaco, into enhle kakhulu leyo. It means kukhona abantu eba nendaba, eba ne-care ngabanye abantu, nangama-customer nangama-customer wabo. Kodwa inkinga yama-potholes, inkinga wonke umuntu abhekane nayo leyo ngoba i-cause-a iy'ngozi, ilimaza iy'moto futhi. So, kuhle kakhulu lokhu abakwenzayo kuyancomeka. Ngathi ngifisa ukuthi ngathi nabanye nabo bangabonelela isibonelo esihle, bayenze njengoba laba abe insurance bayenze.

Emacinisweni imboni yamatekisi ayiyinhle neze neze ngoba abantu bakhona banomhobholo. Njengamanje mawungathi uyabheka, bashisa amabhasi abafuni ukuthi abantu bathuthwe amabhasi. Balwa nabantu bama-Uber, ukuthi abafuni abantu bama-Uber balayishe abantu kufuna kube yibo kuphela abahamba endleleni kodwa amatekisi wabo awekho sezingeni elikahle lokuthutha abantu. Imboni yamatekisi, yimboni enenkohlakalo nenzondo enokubulala okuningi la eNingizimu Afrika. Yebo, sabantu imisebenzi ayikho, yindlela abantu abaziphilisa ngayo. Baningi abantu abaphila ngawo lo msebenzi wemboni yamatekisi kodwa akusiwo umsebenzi engiwuthandayo ngenxa yezinto ezenzekala khona phakathi. So, amatekisi, abanikazi bamatekisi nemboni yamatekisi angiyithandisisi.

Uma izitimela zingasebenzi usuku, abantu basuke babhajekthile ukuthi, ngeviki or ngenyanga imali ekumele bayisebenzise yimalini ngoba izitimela zi-cheaper-nyana kunetekisi. Itekisi liyadura itekisi. So, abantu besebenzisa izitimela ukuthi bafike emsebenzini. So, izitimela mazingasebenzi, abantu eyi kuba nomthelela omubi ngoba abanye abakhoni ukufika emsebenzini. Abanye noma bafikile, kodwa bagcine bakhokhe kakhulu kunaloku ebajwayele ukukukhokha.

Ngikhumbula ngelinye ilanga ngisuka eGoli ngiya eMpumalanga bengihamba ngebhasi. Ibhasi ebengihamba ngalo bokuyibhasi elizosuka ngo-eight o'clock ebusuku, kodwa ngathi mangifika mina ngafika ngo-quarter past eight. Ibhasi bese lingekho selihambile, emva kwalokho beyingekho into ebengiyenza ngoba bese ngilithengile ithikithi. Bathi elinye ibhasi lizofika ngo-eight ekuseni, ngahlala esiteshini samabhasi kubanda ngalala, ngaphuza itiye kwaze kwasa. Kuthe mase kusa, ngabamba ibhasi lasekuseni futhi eliya eMpumalanga. Bengihamba nge-Intercape, ngabamba lona ibhasi i-Intercape yasekuqala yasekuseni ngo-eight.

Lokho angikuboni kuwumcondo ophusile and futhi angivumelani nawo. Ngokuba uma uya e-mall uyothenga usuke uyosapota bona labantu base-mall. So, awukwazi ukubasapota ujike futhi ukhiphe imali yokukhokha for ukupaka imoto. Loko akulunganga and akusiwo umcondo ophusile. Kodwa mabangathi bona uma uyothenga e-mall bakukhokhisa uma upaka imoto. But if kungukuthi imoto yakho iyalimala noma iyantshontshwa i-mall yona yiyo ezothatha iy'ndleko mangabe imoto intshontshiwe bazayibhatala, mangabe imoto ilimele, bazabhatala konke kanjalo niyavumelana nabo. Kanjalo ngiyavuma ukuthi umqondo ophusile loyo. Ngoba if kungukuthi akukho kanjalo, ungavele uzipakele imoto yakho ngaphandle kwejaridini lase-mall. Ucele umfana wasestradini oyi-one ukuthi akugadele imoto uzamnikeza i-two randi, or i-five randi, or i-ten randi. Akugadele, ungene phakathi uthenge bese uyaphuma kunokuthi uyinike abantu base-mall imali eningi.